NgokakuZulu intombazane ifundiswa ukuthi iziphatha kanjani, ifundiswa ukupheka, ifundiswe yonke imisebenzi ese enziwa umuntu wesifazane, ikakhulukazi lo wakaZulu. Uma kusemakhaya umuntu afundiswe nokulima nokusinda indlu, uma ngabe esayintombazanyana, mese kuba khona lolu siko lokuthi intombazane kuba kuyona, kuba kumzali ukuthi iyafuna yini iyohlolwa intombazane noma ingahlolwa. Nakhona ifike ifundiswe ukuziphatha njengomuntu wesifazane or nozoyela oyintombazane ozoyela ekufazaneni. Kanti-ke kwelinye isiko engingalicabanga nje .

Kungaba nomthelela omuhle engangokutheni bazokwazi ukuzimela kahle kahle. Awucabange nje uthi iyingane eyintombazane uyifundise ukuthi kusengwa kanjani, nanokuthi iyinkomo ziluswa kanjani. Lowo muntu uzothi uma ekhula abe umuntu oqinile akwazi ukuthi abhekane nezimo eyinzima, ngoba imvamsi imisebenzi yabantu besilisa iyona evamise ukubanzima. Uma izofika umuntu wesifazane ikinmike lokho ukuthi agqame, kufana nokuthi umuntu uma ezongena emkhakheni kwabantu, kwabantu besilisa, ebe uyena yedwa owesifazane. Lokhu kumenza agqame ngoba into engajwayelekile leyo, futhi enhle. Kubalulekile ukuthi iyande ukuze sande nesizukulwane begqame abantu besifazane.

Inzuzo ukuthi uyakwazi ukumfunda umuntu ukuthi uwumuntu onjani, ukuthi ungaphilisana yini naye ngaphambi kokuthi uze uyomshada, umbuke nendlela yokuyiphatha, nanokuthi uthanda indawo enjani, ehlanzekile noma engahlanzekile yini, umfundi nje ubuyena ngaphambi kokuthi uba umshada. Okubi ukuthi-ke, ngokwesintu kubukeke kungeyona into enhle ukukipita, noma ngingakubiza ngokukipita, ukuhlala nomuntu ungashadile. Kodwa mina ngikubona kuyinto enhle ngoba ila umfunda khona umuntu, ngaphambi kokuthi uzukhiphe iyimali zakho, or lapho ozogcina, ugcina usuyisola khona, ulahle.

Ngangise Thekweni ngizihambela nje kwakhona abathi bazama ukungibamba inkunzi, nhlanhla leyo kwabesakhona abantu noma kwasekuthanda ukuhwalala. Ngathi ngimemeza ukuthi, ngathi ngithi ngimemeza nje kwakhona abayiqulu abathi vala, ethi uzama ukubaleka nefoni yami umuntu, kwakhona othi vala, khona othi vala Kweza iqulu la bantu abantu abebalokhunje bezosiza, bamvala labo bantu, bashaywa, bashaywa. Hhawu, ilapho engabona khona ukuthi hhayi, kushuthi emhlabeni ekusakhona i-ubuntu ngampela, ngoba kube abanye nje babezovela behayimbela. Abantu isikhathi esiningi samanje-ke futhi abasasizani, sebevele bekubuke nje usesizini.

Ngingamtshela ukuthi agqoke ukusahembe elimhloshana yabo, noma umbala asuke ewufuna, bese hlampe ezomboza ngalento le egqokwa nebhisha yangapha ngaphezulu, athi ukuyiphosa ngala, afake umqhele. Kahle kahle uzoqhuba lapho isimanje simanje lesi ukuthi uzogqoka okusangubo, bese ukufaka nesiZulu phakathi indlela yokugqoka le yakaZulu, okusafuna ukuba imvunulo, kodwa akuyona imvunulo.

Engikwaziyo mina ngokwaZulu ukuthi uma kwenziwa into eyifana njengenhlawulo kuye kubulawe inkomo noma leso silwane esobe sibulawa, kahle kahle sokunqephezela noma sokuthi axolise umuntu osuke ezalisalile. Kobe kuhlangana umndeni-ke nabantu bomphakathi kodwa noma bengeke bebebaningana ngoba kusuke kuyihlazo leli, kusuke ehlanzweni ukuthi khona osomithisile noma osezalile.